Bana ba kajeno ba rata sports haholo hobane le mo ke phelang ke phela ke bona ba dlala bolo, ba etsa di-indigenous games le batho ba baholo ba matha, ba etsa di-fun walk, nthwe nkarabisang ka tsela ena ke hobane bana ba kajeno ba rata le ho gym-a ka pelo tsa bona kaofela.

Dumelang, ntate ne re kopa thuso mona hobane re tsoha re utsweditswe thepa ya rona ya ho ikwetlisa, thepa e utswitsweng, ho utswitswe ditshepe, ho utswitswe di-dumb-ole, ho utswitswe di-stretch mat, ho utswitswe dikupu tsa metsi. Thepa eno e re rekileng, ne re rekile ka boleng ba diranta tse lekgolo, re ka kopa thuso. Re ka kopa tsohle ho hlaha lona.

Eya, ba bua nnete. Ke dumelletsana le bona hore re bapale dipapadi tsa matjhaba hore re kgone ho ntlafatsa papadi ya rona, ebile re kgone ho emisa le moruo, re ntse re emisa le naha ka tsela eo.

Ho ikwetlisa ke ntho e nngwe e monate ebile ha o ikwetlisa le ba bang le a itumela, le ba le morolo wa ho ikwetlisa, la ha o ikwetlisa o le mong, o ntso ba le moralo wa ho ikwetlisa ene ho ikwetlisa ho tlisa tharollo mmeleng ya hao hore mmele wa hao o dule o iketlile, o dule o tiile, kantle le ho dula o robetse mmele o dule o kgathetse kapa o dule o na le matetetso.

Bana ha o ka ba isa karolong ya ho ikwetlisa. Ba fihla ba thaba, ba ikwetlisa ka lethabo, ba ikwetlisa ka boiketlo. Bana ba tlo tlohella ho dula ka matlung, ba tobetsa difounu batla hopola nako ya ho ikwetlisa ke nako e bohlokwa ebile o ba bontsha hore bo ikwetliso ke nthwe bohlokwa bophelong. Ke nahana hore ba ka ba le nako ya ho ikwetlisa, ba kgaohana le difounu.

Ntate moholo o itse ho ikwetlisa ho bohlokwa, ho ikwetlisa ho bohlokwa e le ebile ho ikwetlisa ka nako. Ho keep-a o dula o behile mmele nakong e hantle ebile o dula o behile mmele di takatsong tse hantle. Mmele wa hao o dula o le hantle, o phetse hobane o dula o kwetlisa ka nako.

Batswadi ba ka, nna ke kopa le nrekele diphahlo tsa bolo. Diaparo tsa bolo tse bitswang ke borukgo, ke skhindi, ke skipa le dikausu, le dikoks, ke kgone hore nka bapala bolo le dieta tsane tse ke jwang ka hara dikausu di bitswa dikatara.

Batjha ba rona ba hona tje, ba shebane le batho ba bona, ba bo ntate fela. Ha bana katleho, le kgothallo ya hore ba ka nka bo mme ba ba dladisa bolo and-e bo mme ba na le kgothalletswe e ngata le kgatlheho ya hore ba ka dlala bolo hobane ba e bona le bona nthwena e ya etsahala mona ha ba e shebelletse dihlopheng tse kgolo.

Ke rata ho dula ke bala, ke kene ke shebe ditaba hobane ditaba di tla o tsebisa ho etsahalang hohle. Ho etsahalang letsatsi le tlang le letsatsi leo o leng ho lona, ke yona nthwe bohlokwa o tsebe le tsa bolepi hore ho etsahalang ka ntle o tsebe tsohle ditaba.

Nakong ya kgale ne re rata ho tsamaya, re ikela mane naheng ro bapala mantlwane, ne re bapala mantlwane ka ntho enngwe le enngwe e re e tholang moo, re etse matlo, re etse eng, re etse eng, re kopile dijo nyana ka tlung tseo re tlatla re di pheha.